U fhaṱwa ha bada zwi thusa vhadzulapo vha hanefho vhuponi tsini tsini uri vha kone u wana bada vha sa tsha tshimbila fhethu hune ha vha uri hu na bada isi ya vhuḓi zwa ita zwone zwo ra khwinifhadza na uri vha wane transport tsini, zwa o hodela ndi tsika mishumo ya vhathu vha hanefho tsini ngauri vhathu vha ne vha tea u shela u shuma ndi vhathu vha hanefho tsini zwitshiḓa kha zwiṱediamu nazwo zwi thusa na kha vhubindudzi musi hu tshi ḓa dzi bola vhathu vha hanefho tsini vha ita vhubindudzi vha nga rengisa hanefho tsini na siṱediamu zwa dovha futhi zwa ita mishumo vha sika mishumo kha vhathu vha na do vha kho shuma hanefho tshiṱediamu.

Mitambo i vha thusa uri vha dzule vho vho takala vha vhe na mivhili ya vhuḓi ngauri vhavha vha songo dzula fhasi vha vha khou ita dzi nyonyoloso vha khou mona mona ngazwo ndi tshi ri i ya thusa mitambo.

Zwiendedzi zwa khwine a zwi dzhenelele fhethu kha mitambo, so nṋe ndi vhona zwi si zwa ndeme.

Ndi zwa ndeme nga mannḓa ngauri vhaswa vha nda vha ṱhoga masheleni a uya dzi bolani phanḓa kana a uyo u tamba huṅwe uri vha kone u vha na vhumatshelo ha khwine kana vha ḓi bvise kha zwidzidzivhadzi musi vha bolani so muvhuso u tea u lambedza kana u tikedza mbekanyamushumo ya zwa mitambo.

Vhatambi vhaswa zwo vha kwama ngauri navho a vha koni u wana masheleni o lugelaho kana o linganaho mushumoni vha kho ita hune wavha wo mitambo.

Vhaswa vha tshi ṱangana na khaedu vha ita zwo fhambananaho kha sia ḽa mitambo vhaṅwe vha humela murahu vhaṅwe vha ya phanḓa fhedzi u kundwa zwi to amba uri hu vha hu na ngudo nga kha u kundwa fhedzi, u fhenya ha vha uri ndi zwavhuḓi ende ndi zwihulwane.

Ee nga musi hu khou tambiwa world cup kha shango ḽa Afurika Tshipembe nga twenty ten World Cup.

Musi ndi kho uya u vhona bola ndo balelwa u swika siṱediamu nga mulandu wa uri hovha ho ḓalesa hu kho tamba thimu khulwane so khaedu yanga yo vha ya uri ndo swika u lenga mara ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi kho tea u dzula gai mara ngeno vho sumbedzisa uri mudavhi au ngo ḓAla zwine vha nga khwinifhadzo khwinifhadza ndi zwauri thikhithi ya muthu muṅwe na muṅwe a ne a ḓo vha u kho vhona mutambo iṅwaliwe tshidulo tshine a kho tea u dzula khatsho.

Vhabebi ndi zwa ndeme uri vha ḓivhe uri mitambo ndi a ndeme kha vhana vha kho tshikoloni. Ngauri i ita mivhili i dzule yo takala na uri vha kone u vha na vhushaka na vhaṅwe vhana musi vha kha u tamba mitambo tshikoloni zwi vha thusa no vha na matshilisano kha vhaṅwe vhana vha kone u ḓivha uri vha vha matshilisahani na vhaṅwe vhathu.

Ndi mutambo wa bola ya milenzhe ngauri u na vha funi na vhatikedzi vhanzhi vhane vha u funa and vha funa u ṱalela.

Uvha mutambo wa bola ya milenzhe ndo tou ṱalela ndo vhona u tshi ntakadza ngauri ndovha ndi tshi kona u u vhona uri ukho yela gayi ndi tshi ndi a kona u ṱalukanya na u ḓivha uri hu kho itea mini kharali bola ya bvela nnḓa hu itea mini kharali hu offside hu vha hu khou itea mini

Tshikolo tshanga tshi dzhenelela zwihulu kha miṱaṱisano ya mitambo ngauri vha dzhia tshifhinga vha tshi khou lugisela mitambo eyo ende hu vha hu na mitambo yo fhambananaho ine i katela katela vhasidzana na vhatukana iṅwe yavha i vhatukana fhedzi iṅwe avha vhasidzana fhedzi.

Hai a thi na mikhuvha kana nḓowelo ya ḓuvha ḽa mitambo musi thimu ine nda i funesa i tshi tamba.

Ee huna ṅwana wa mukomana wanga u tamba bola ya milenzhe u fhiwa tshiphuga tsha uvha man of the match so ndi ḓi pfha zwavhuḓi nga maanḓa ndi to takala ngauri ndi a ḓivha uri hafho hune ha vhone uvha o tsireledzea futhi u vha a khou ita zwavhuḓi nga nyonyoloso kha muvhili wawe.

Zwi vha thusa nga uri vha tea u uri vha ḓivhe uri hu kho itea mini vha kone u vha na vhurangaphanḓa ha khwine na u kona u pfesesa uri kha vhaṅwe vhathu hu itea mini kha ri zwithu zwo ima nga nḓila iyi zwi vha thusa zwezwo uri vha kone u vha na mbonele ḽa khwine ya vhurangaphanḓa.

Zwi thoma kha u funa muthu u tea u ita tshithu tshine a tshi funa uri a kone u tshi ita zwavhuḓi, ngazwo ni tshi ndi nga siko dzula na zwithu zwine na zwikona zwine nda zwi funa ngeno Zwi sa ni iteli tshelede ngeno ni tshi khou tambula. So ndi khwine ni tshi ita zwine nda zwi funa zwa dovha zwa ni itela na tshelede futhi uri ni dzule no tamba takala so vha banngani kana vhathu vha nda zwithu zwa zwanḓa vha tea u zwi funa nga vhone vhaṋe ngeno zwa dovha zwa vha zwa vha sikela tshelede zwa vha itela mutakalo.

Ndi muṱaṱisano wa u gidima muṱaṱisano wa u gidima ndo dzhenelela ndi tshi gidima hanengei tshikoloni hu tovhori ndo swika ndi si tsha kona u ṱhaphudza ngauri ndo vha ndo vha na mulenzhe ndo wana fuvhalo kha mulenzhe.

Ndo vha ndi na mugudisi we avha atshi nṱuṱuwedza nga maanḓa u gidima ngori ovha a tshi vhona uri ndi na vhukoni ha u gidima vho ita zwithu zwinzhi vho lingedza uri vha ntshimbidza madokotelani vha nyagi u ḓivha uri mulenzhe wanga u ḓo kona uri ndi dovhe ndi vhuyelele u gidima vha dovha hafhu vha nga humbela na dzi sponsorship na vhoramabindu uri vha nga kona ungita ṱhoḓea na kana uri ndi kone u thusalea mafhungo mulenzhe uri ndi kone u vhuelela u gidima.

Ee, muvhuso u tea u dzhenelela kana u tea u lambedza vhaswa vhane vhoṱhe vho vho nangaho mitambo sa buḓo, ngauri zwoṱhe zwine zwavha zwi kho zwi ita kha kha mitambo ine vha tshiya mashangoni maṅwe vha vhuya vha ḓa vha hulisa ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe. Ngazwo muvhuso u tea u dzhenelela wa vha thusa wa vha lambedza nga zwi sa zwine vhavha vha khou ṱoḓa ngauri nazwo zwi fana hu vhutshilo nga khavho, u fana na musi muthu o ṋanga buḓo ḽinwe na ḽinwe ḽa ḽa ḽi ne ḽa ḓo atshi wana mushumo a tholiwa. Muswa u tea u u lambedziwa zwa sumbedza uri hoyu muswa wa o lambedziwa nga muvhuso zwi tshiya kha uri ene muṋe a kone u ḓi imisa a kone u bvela phanḓa na zwine a khou ṱoḓa u ita zwone nga kha ḓuvha nga ḓuvha ḓuvha na ḓuvha uri a kone u vhona uri u itisa hani u ya hani phanḓa.

U ita ngade zwi na mbuyelo yavhuḓi kha vhathu kha muthu, ngauri zwi thusa u a a a a vhulunge masheleni u ya kona u dzula a na zwiḽiwa kana mitshelo kana miroho ine ha i rengi ene muṋe u tou i ṱavha lune tshetsho tshifhinga, ndi miroho ya vhuḓi ngauri ene muṋe u vha a tshi kho ḓivha uri o i ṱavhisa hani o i itisa hani i vha i miroho ya vhuḓi nga mannḓa uri hoyo muthu a vhe a tshi kona u vhulunga masheleni. Nahone zwi tsha mutsiko musi muthu a tshi kho farafara a tshi kona u ḓivha uri u kho tea u ita mini a ita mini a ita mini nazwo ndi zwavhuḓi nga maanḓa uri muthu avhe a vhe a vhe a vhe na mbuyelo kha kha kha kha kha kha vhulimi.

A i tuvha nyonyoloso nyonyoloso mara a zwi wela kha nyonyoloso ngauri ndi vha ndi khou tshimbila lwendo lwa uya mushumoni na u vhuya, zwine zwa vhori a si awara ngana mara ndi mithethe ya fothi ḓuvha nga ḓuvha ine nda i shumisa u ita nyonyoloso ya u tshimbila nda swika mushumoni nda dovha nda ima ḓuvha loṱhe. Ngazwo i sa tu vha nyonyoloso ṱhukhu ndi nyonyoloso khulwane ine nda i ita ine tshifhinga tshoṱhe ndi ita nga matsheloni na nga madekwana uri muvhili wanga u vhe wo takala ḓuvha ḽoṱhe, ndi tshimbila mithethe ya fothi ine ya vha uri ndi khou ita nyonyoloso.

Ee u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwi a fhaṱa muhumbulo wa muthu uri muthu a kone u vha na muhumbulo wavhuḓi wo takalaho na kuhumbulele kwa vhuḓi ko takalaho, ngauri mitambo yone i ya ita uri muthu avhe na mu na muvhili wo takalaho na kuhumbulele kwa takalaho. Ngazwo vhaṅwe vhashu ri tshi gidima u gidima ri tshi khou gidimela u vhulaya mapfura kana u ita mara u ita u u u bvisa zwi re muhumbuloni kana u vha ni khou humbula zwavhuḓi hezwi ni tshi khou gidima, nazwo zwi wela kha u ita nyonyoloso ende nazwo ndi zwavhuḓi u ita zwa mitambo uri ni vhe ni khou kona u u fhungudza zwori muhumbuloni ende zwi khou fhaṱa muhumbulo wanga zwavhuḓi.

Vhuṱhogwa ha mutambo wa netball une nṋe nda u tamba ndi mutambo wa vhuḓi . Ndi mutambo u ne ni vha ni khou fhufha ni tshiya fhasi ni tshi ya nṱha ni tshi gidima wavho ndi mutambo wa vhuḓi u wa onyolosa muvhili wane wa dovha wa ni nyaga uri ni shumise muhumbulo nga u ṱavhanya ṱavhanya, lune zwi onyolosa muvhili kana zwa tou vha u na mutakalo wavhuḓi zwa dovha futhi zwa vha na dzi benefitsi kha kha zwa vha na mbuyelo kha kha kha kha kha kha muhumbulo, ngauri muhumbulo waṋu uvha u kho shuma fast nga u ṱavhanya ṱavhanya uri ni kone u humbula uri ni kho ḓi ita tshiṱepe tshifhio tshi tevhelaho tshi ga ḽi ga ḽi fhiyo ḽi tevhelaho ngazwo ni tshi tea u gidima nga u ṱavhanya.

Muthu a tshi khou tamba ndode u tea u shumisa tshanḓa tshithihi ndi mulayo wa u thoma, u shumisa tshanḓa tshithihi ende ndode dzawe matombo awe ha ngo tea u fhira a vhaṅwe a tea u vha o lingana na vhaṅwe ende ha ngo tea u shotha ngauri ralo ngo ralo.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea uri vhathu vha ḓi wane vha kho ya hikini nga tshifhinga tsha dzimvula, ngauri matombo na ṱhavha hu vha hu khou ḓi suvha hu vha hu khou ḓivha na maḓi nṱha miri huṅwe hu vha hu khou ḓivha na zwiḽa na zwiḽa zwo no ofhisa musi mvula dzo na, zwoṱhe zwipuka zwi vha zwi khou bva zwiṅwe zwi khou ya gai na gai zwi kho nwa maḓi. Nṋe ndi vhona zwi songo tsireledzea uri vhathu vha ye hiking musi mvula dzo na ngauri na vhathu vha vha vha songo tsireledzea, tshifhinga tshoṱhe hu vha hu na maḓi lune vhathu vha a kandisa zwiṅwevho vhasa suvha nṱha ha matombo a ne a ne vha vha vha khou hayikha vha khou ya khao kana vha tshi kho tshimbila khao, ngazwo zwi songo fanela uri vhathu vha ite hiking mvhuḽa yo na.